Setso sa braai se kopanya batho mafelong a ditoropo ka tsela e, batho ba ba le tšhono ya go kopana ba kopantshe dijo le dino tsa mefuta-futa e be ba tlotla ba tshega ka nako eo ba kry-a nako ya go itsane, ba ithuta le ditso tse farologaneng.

Ke tsaya gore go tla ya ka tekanyetso le bokgoni ba batho ga batho ba bona gore sekgala sa ko tirong le sekolong sa bana le mo lefelong le ba nnang mo lona, mo toropong ga le tlhoke dipalangwa tse tla nnang le ditshenyegelo tse dintsi. Mme bona ba kgona go duela ntlo ya mo toropong, batho bao ba ka bona molemo ka gonne ba tla be le gore ba mo gaufi le mo tirong le sekolong. Ba tlabe ba kgona go ya tirong le sekolong ka nako ba sa tlhoke go tsoga mo mosong thata, ba sena ditshenyegelo tse dintsi mo dipalangweng.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference ga fela e sa ganetsane le molawana wa boitshwaro, ebile o sa bontshe mmele thata. Ko di-conference-eng go elwa go tsepamisa megopolo ka se go kopanetsweng sona, yanong ga motho a sa apara sentle go tlabo go lebeletswe ena, go tshegiwa ka ena. Seo se tla senya maikaelelo a conference le nako e e leng gore nkebe go tsepamisiwa megopolo ka yona go beiwa dilo tse botlhokwa mo teng.

Ke tla tlhopha letsatsi la boikhutso la bodumedi le le bitswang keresemose. Mo nageng ya rona ke letsatsi la boikhutso ebile goiwa kerekeng, go neelana ka dimpho go kgabisiwa go gotlhe le mo tseleng. Ba bangwe ba sa yeng kerekeng, ba ira meletlo. Mo nageng e nngwe e bitsiwang China ga se ba keresete, mme ebile ga ba keteke letsatsi le, ke bašwa fela ba China ba e ketekang ka go neelana ka dimpho. Ba kgabisa foo le foo ko ditoropong tse kgolo ka dipopi tsa santa le ditlhare tsa keresemose. Le mo nageng ya United Arab Emirates ga ba e keteke keresemose ke letsatsi le tshwanang le a mang, mme ba kgabisa ko di-hotel-eng le mabenkeleng a matona. Ba ba e ketekang ke ba tswang nageng di sele ko Arab Emirates.

Nnyaa, motho o tlabe a se phoso, ka gore o itlhompile tiro e ka go tlotla taletso. Gongwe o na le mabaka a boemo jwa boitekanelo, gore a sa kgona go ja dijo tse rileng. Gape e ka tswa e le bodumedi ba gagwe o tshwanetse a itime dijo ka tsela ya semowa.

Ubuntu ke ge re tshedisana mmogo, re thusana re aganana. Aforika Borwa e itsege jaaka naga e e nang le ubuntu ke gore e thusa dinaga tse dingwe ka madi, ka dijo ebile le bangwe ba tswang mo Aforika ba buletswe mejako mo nageng ya rona ba dira kwano, ba thusega.

Mo nageng ya Aforika Borwa re merafe e farologaneng, mme mongwe le mongwe o apara diaparo tsa setso sa gagwe ka mokgwa o a se itseng ka teng.

Gantsi re tle re re, motho o a ntse puo go tswa go motswadi wa gwe. Tse dingwe dipuo re ithuta ga re ntse re gola mo nageng e re golelang mo yona. Puo e botlhokwa mo go sireletseng ngwaoboswa ka gore ke puo ya badimo ba rona. Dikgwetlho tse leng teng mo nageng e re dirisang puo tse di farologaneng, ke gore mo go gongwe ga re utlwane mme ga re tlhaloganyane. Ba ba kgaoganeng le medi ya bone ya puo go tla nna boima gore ba itse setso sa bona.

Ko lenyalong la malome wa me la ntse a le ko KZN, ka go apara setso sa malome wa me e tlabe e le moTswana. Go apariwa yalo, ka Setswana re 'ira yalo go apariwa setso sa bo rre. Yaanong e tlabe e se nna ke setlhophang, e tlabe e le gore ke latedisa tsela e re irang dilo ka yona re le baTswana.